Ihlelo lokuqala elibalulekile emphakathini, ukuvakashela ihhovisi lakamasipala i-Disaster Management, ukuthi bazokhona ukufika benze i-risk assessment futhi balethe usizo olufanele izihlali. Ukuya phambili kunama-organization noma izinhlelo ezasemphakathini, ama-CBO, ama-NGO, kanye nama-FBO, ukuthi basize ukusiza abantu abalimazekile, abakhubazekile, futhi ababandlakanye engozini ezivelile. Lokhu futhi kungasiza nokuthi kwandise umlayezo emphakathini futhi kukhuphule indlela noma ulwazi abanalo ngalokhu okuvelile. Kungaba kuhle futhi ukuthi umphakathi ubambisane nomasipala ukuthi bazame ukuthi uma indlela ichubeka noma isikhathi siya phambili bathole izindlela zokuvikela kungakafikanga noma ukuvikela kungayenzakalanga.

Singabantu emphakathini sinamathalente noma intshisakalo engafani. Omunye angaba netshisakalo yebhizinisi, omunye angaba nentshisakalo yokuthi adlale imidlalo engafani. Kungaba i-netball, ibhola kanye i-value ball noma eminye imidlalo, futhi omunye angaba nothando nje lokubukela abantu badlala. Imidlalo ekhona isiza ngani? Ukuthi ikhona ukuletha bonke abantu ndawoni yinye ngendlela ezingafani. Omunye uzela ibhizinisi, omunye uzela uthando analo, omunye uzela ithalente analo. So, kubalulekile ukuthi sibe nezindawo ezifana nalezi emphakathini futhi sigcugcuzelane ezintweni esizenzayo ezingafani kunokuthi sijajane noma sibhekane ngendlela engafani. Indlela ezinye ezisiza ngayo endaweni ukuthi ziyakhona ukuthi zigweme ubugebengu, zigweme izinto ezibi ezikhona emphakathini, njengama-drugs kanye nokunye futhi.